Ditliliniki di bohlokwa haholo mona di-community-ing hobane, di kgona ho phekola bolwetsi bo e leng hore nke se kgone ho iketsetsa bona hae. Le di-sick tse leng hore di tshwara bana ba banyane ba qetang ho hlaya re kgona hore re ba phuthumetse, re ba ise tliliniking, mme di-nurse di kgona hore di ba thuse ka potlako e matla haholo.

Ausi e ka be product ena o e rekileng o e rekile kae, hobane ha eyo mona mmarakeng ebile ha ya ngodiswa mona lefapheng. Ne nka o kgothaletsa hore o tlohelle ho sebedisa nthweno hobane e tlo o lematsa sefahleho, e be jwale ha o sa kgona ho kgutlela bo weneng hape. Haebe o batla product e leng hore e tla o thusa, re ka e thola mona di-pharmacy-eng kafo ditliliniking or doctor-eng monana e ka o fa e leng yona e tla kgona hore na e thuse sefahleho sa hao. Ne nka o kgothaletsa hore o tlohelle ho sebedisa meriana o sa e tsebeng ebile e sa ngodiswang mona mafapheng.

Maqheku a tlameha ho thola thuso ka ntlha tse ngata se fapaneng, hobane ha ba sa na matla ebile le mmele o le ona o ikutlwa o le boima jwalo ka bophelo. Ne re ka ba thusa ka ntlha tse ngata ebile tse fapaneng, ne re ka ba thusa ka taxi, re ka ba thusa ka dijo, ra ba thusa ka motlakase. Ne re ka ba thusa moo ba sa kgoneng teng, ra ba lemela, ra ba jalla ditamati le meroho ebile ka di-weekend ra ba etsetsa nako, ra tsamaya ra ba etsatsa dijo, ra ba phehela, re ba hlokomele hobane ke batswadi ba rona ebile ba re rutile ntho tse ngata, ho na le dintho tse ngata re ka ithuta ho bona.

Meriana ya setso e bohlokwa haholo hobane pele bo Jan Van Reebeck le makgowa ana a ka fihla, ne re phela ka tsona tsela tsa kgale ebile ngaka tsa rona e re kaela meriana ya setso. Batho ba kgale ne ba kgona hore ba phekolwehe di-sick-ing tse ngata ebile ba phele nako e telele ho feta hona jwale. Ho no ka ba useful haholo hore re kgutlele di-roots-eng tsa rona tsa kgale, ebe re tswella pele ka moetlo wa rona.

Banna ba sebetsa mesebetsi e bima, banna ba sebetsa mesebetsi e kotsi haholo. Banna ba sebetsa ka metjhini e ka ranthanyang ya motho a fela hona jwale tjena ka motsotso. Ebile metjhini ya hona jwale tjena e na le di-raizor blades tse bohale haholo. Ne re ka ba thusa, ra ba tshireletsa ka PPE, ra ba thusa ka health and safety, ra ba thusa ka dirifi tse leng hore di ba tshireletsa maoto le di-overall tse ba tshireletsang mmele. Ra ba thusa ka dikankarapa tse ba tshireletsang dihlooho hore ka nako tsohle ba dule ba tshireletsehile.

Nakong tsa hona jwale ho boima hobane, motho ha a ka kula o thole ba mo isitse sepetlele kapa tlilinkng o thole a sa kgone ho thola thuso, ka lebaka la hore moriana oo ka mo thusang haowo. Haowo jwang hobane re na le ditsebi tsibe tse ngata tse badileng mafatsheng ho tswa kantle, ebile re na le ba setso le hape ba ka thusang. Ha ne batho ba ditliliniki le batho ba dipetlele, ba kopana le dingaka tsa setso, ba thusana, ba sebedisana mmoho hore ba kgone ho lapha batho ho no ka ba betere ebile batho ba shwang ka lebaka la di-sick ne ba ka fokotseha ka bongata

Haholoholo ditliliniking mona manese ana ha thuse batho. O tla thola motho a dutse line-ng nako e telele a sa fumane thuso, empa bo sister ntse ba le teng ho sena letho ba e etsang. Ho no ka ba molemo ha bo sister, le ma-nurse, le di-doctor ne di ka ka mosebetsi wa bona tlhoko, ebile motho a potlakelwe ka speed sena sa makgowa e bitswang turbo.

Eya ho na ho ka etsahala hobane masole a mmele a batho ha tshwane, le ho fapana wa madi wa batho ha o tshwane. Ho na le batho ba nang le madi a matla ho feta ba bang, ho na le batho ba nang le madi a sa kgoneng ho ba a tshwaetsehe ka yona tshwaetso ena ya kokwanahloko e leng HIV and AIDS. Ho na le batho e leng hore masole a bona a mmele a swaka haholo ebile ha ba hloke le nako e telele, ha nngwe ho lekane hore na ba ka tshwaetseha.

Ne nka kgothaletsa batho ba bangata hore ba eme pele ka ho reka di-product tse tse rekiswang makuleng, hobane product tsena tsa makuleng di tjhesa matlalo ebile di baka le bokudi bo sa phekoleheng. Motho haebane a hloka product ne nka mo kgothaletsa hore a e reke pharmacy-eng kafo shopong e leng hore, e tlwaelehile haholo ebile e na le recommendation.

Batho ba tswetseng ka sefo sena sa ho qhwala ne ba ba thuswa hore le bona ba se ke ba arolwa dintlheng tsa mesebetsi hobane, ba na le kelello e felletseng le maikutlo a felletseng ska motho a tswetseng a phela hantle, a felletse. Ho tjho jwalo hwa ka ne re ka ba thusa ka hore le bona ha mesebetsi e hlahile le bona re ba kenye mesebetsing, ba sebetse ba kgone hore le bona ba tshwane le batho ba bang, ba kgone ho fepa malapa a bona le bona ditoro tsa bona ne ba di phele, ba kgone hore ne ba atlehe ba tshwane le batho ba bang.

Haebane motho ke bua Sesotho yena ha utlwisise Sesotho, ne nka ho bua le yena Senyesemane e leng English. English ke puo ya dinaha tsohle ebile e rutwa dinaha tsohle mona sekolong, ke yona puo e leng hore e bobebe ebile re ka kgona ho utlwana le ha re se re sa tswe naheng e tshwanang. Le ha re ka tswa naheng e fapaneng, empa ha o tseba Senyesemane e leng English, re ka kgona hore nna le wena re bue, ebile re utlwisisane.

Batswadi ba nang le bana ba banyane ba tshwere ha boima. Ne re ka ba thusa ka hore, re ba thuse ka tsohle ho ba kukisa ntho tse boima, re ba thuse ka ho ja, re ba thuse ka ho pheha, re ba thuse le ka taxi. Re ka ba thusa ka tjhelete hobane motho ha e le moimana, ho ka ba thata hore a ka kgona ho itshebeletsa hobane jwale ha na matla a hore yena a ka theohela, ne re ka ba thusa, ne e ka re le mmuso o ka ba thusa le ka tjhelete le bona.

Teng nnete fela ne nka mo kgothaletsa hore a ka kopane le consultant, a ka fapotse hore na o nka hantle. Hobane motho a sa nkeng hantle tjhe, yena nnete fela hore o ya bonahala hobane diketso tsa hae di ya bonahala hore motho ona aa, ha phela hantle mona ka hloohong.

Ne nka kgothalletsa batjha hore ba sebedise protection, ho avoid-a di-sick tse ngata hore di ba tshware. Ho itshireletsa hwa thobalano ho bohlokwa haholo batjheng hobane, ho kgona hore o prevent-e le bokamoso ba bona ba kgone hore na ba phele nako e telele, hobane thobalano e sa tshireletswang e na le bokudi bo bongata. Ne nka kgothaletsa batho batjha hore ba itshireletse ho avoid-a di-STI, le di-HIV le di-AIDS, so I recommend contraceptive awareness in school.